Ukuba idatha endiyithengileyo ephelelwa emva kweveki iphele ndingekayisebenzisi ndingenza ntoni? Andiqondi ikhona into endinokwazi ukuyenza ngoba bendixelelwe ukuba idatha iyaphelelwa emva kweveki. Ndim umntu oqonde uba mandingayisebenzisi.

Ii-data bundles endiye ndizisebenzise ngenyanga ziye zibe lishumi leerandi. Ndizisebenzisa ekubeni xa iWi-Fi yam iye yandisokolisa okanye ndisendleleni ndifuna ukuthetha nezihlobo zam kuWhatsApp.

Uluvo endinocebisa wonke umntu kukuba wonke umntu makaziqalele ishishini lakhe ngoba siphila emaxesheni apho ngoku sizophelelwa yimisebenzi kuba kukho ubuxhakaxhaka bale mihla obenza wona umsebenzi lo siwenzayo singabantu. Ayikho into esinoyenza, umntu makaziqalele ishishini lakhe azokwazi uziphilela.

Andicingi ukuba yingxaki leyo ngoba abantu abaninzi bafunda amaphepha kwiifowuni zabo kwaye loo nto inceda ngokuba izitrato zethu zingagcwali amaphepha, zibe mdaka ngamaphepha.

Into endinoyenza njengoko ndijongene nale meko kukuba ndizithengele idatha ukuze umsebenzi wam uqhubeke.

Ewe, ndicinga ukuba umntu angakwazi ukufunda ulwimi ngokubukela iinkqubo eziveliswe kwiinkonzo zostrimo ngoba aba bantu bakufundisayo kwezaa nkonzo benza izinto zibe lula kwaye banocoselelo.

Ewe, ulwazi lokwenza imali kwiindawo zonxibelelwano zangoku lufikelela kumntu wonke. Akekho umntu ovalelwe ngaphandle.

Into endinoyenza ukuze ndizame ukonyusa inani labafundi bamaphephandaba eMzantsi Afrika, ndingathatha iphephandaba lam ndilifake kwiifowuni ukuze abantu bazofunda iphephandaba lam kwiifowuni.

Ewe kulungile, ukuze bazokwazi ukubukela iinkqubo zabo abazithandayo ezibafundisayo.

Into eyenza amapiano adume kangaka kungokuba aphuhliswa ngabantu balapha eMzantsi Afrika kwaye ungumculo wesimanje manje othandwa ngabantwana nangabantu abadala.

Isixhobo endikhetha ukubukela umxholo kuso si-smart TV ngoba yenza inkqubo ibe mnandi kwaye ubuso babantu buvela gcakra.

Molweni, bahlali. Igama lam ndinguQaqamba kwaye ndizokuqaqambisa imini yakho. Kule inkqubo sithetha ngawo nawuphi na umba otshisa ibunzi. Khumbula mphulaphuli, lena yinkqubo yam, yinkqubo yakho, yinkqubo yethu.

Into eyenza abantu bathande iindaba zabantu abadumileyo kungokuba iba ngabo ababeka iindaba zabo esidlangalaleni.

Njengomntu oneshishini elisebenzisa iWi-Fi esebenza ngombane, ndingazithengela ijenareyitha ukuze iWi-Fi yam ikwazi ukuqhubeka ukusebenza xa iWi-Fi icimile, xa kungekho umbane ngenxa kacimicimi wombane.

Uhlobo lomculo endingathanda ludlalwe kwitheko lam ngamapiano ngoba amapiano athandwa ngumntu wonke. Loo nto izokwenza itheko lam libe yindumazwe.

Ndingaziva buhlungu ngoba ndifuna ukubukela kwi-smart TV sam.

Into engenziwa ukuze idatha ifikeleleke kuye wonke umntu waseMzantsi Afrika, urhulumente waseMzantsi Afrika kufuneka anike umntu wonke waseMzantsi Afrika idatha yamahala.

Ewe, ngokwam ukubona iindaba yinto entle eyokuthengiswa kolwazi ngendlela yokuzenzela imali.

Abantwana besikolo basezilalini, imeko yokuxhoma kwamaxabiso edatha ibachaphazela ngokuba baye bangakwazi ukuzibhalisela kwiidyunivesithi.

Akekho umntu okanye abantu ekungafanelekanga bafikelele kwiWi-Fi eyoluntu yasimahla eMzantsi Afrika ngoba wonke umntu uyafuna ukungathengi idatha.

Ndingabacebisa ukuba bathenge idatha okanye bathenge ijenareyitha ukuze iWi-Fi yabo ingazucima xa kukho ucimicimi we-load shedding.

Mna nosapho lwam singayisombulula le ngxaki ngokuba wonke umntu avule iakhawunti yakhe kaNetflix okanye kaShowmax ukuze wonke umntu abukele iinkqubo azithandayo kwiakhawunti yakhe.

Le Wi-Fi ndingathanda ukuba isebenze kwiifowuni ezintlanu ngoba apha endlini sibane. wesihlanu ndilungiselela ukuba xa kukho umntu ozile uzosibona, akwazi naye ukufikeleleka kule Wi-Fi yethu ngefowuni yakhe.